Izithuthi zomphakathi zingashintsha ngendlela efanele ukuze zibhekane nezimo eziphuthumayo, noma nezinhlekelele zemvelo ezindaweni zasemakhaya esingabala khona ukuhlinzeka ngemishini ilungele izimo ezimbi. Izithuthi kufanele eziguqulwe noma zakhiwe ngendlela yokuthi zikwazi ukuhamba ezindleleni ezinzima noma ezingahambeki kalula, ukuqeqeshwa kwabasebenzi, abashayeli nezisebenzi, zezithuthi zomphakathi. Kufanele baqeqeshwe ngendlela yokuphatha izimo eziphuthumayo, ukufakwa kwezinto eziphumayo ezimotweni, izithuthi kufanele zibe nezinto eziphumayo ezifana nama-first aid kits.

Ukubambisana namasonto, ukuhlinzeka ngezokuthutha kubantu abadala kunenzuzo eningi kodwa futhi kubuye kuhambisane nezihibe eziningi esingabola khona inzuzo, ukusondela nomphakathi. Amasonto avamile ukuba seduze nabantu abadala emphakathini okwenza kube lula ukubabona, ukuwahlela nokuwathutha, izinsiza ezingasetshenziswa amasonto amaningi asevele izimoto. Njenga-mini bus noma amaloli amancane angasetshenziswa kalula ukuthi abantu abadala bekwazi ukungena kuwona, umqondo wokuzinikela nokusiza. Amasonto amaningi akhuthaza amalunga awo ukuba okwenzeka ukuba lula ukuthi, abazithanda ukusiza nje ngabashayeli noma abahlinzeki bosizo.